Go na le merogo e e farologaneng e eleng gore batho ba ka itumelela yone jaaka morogo wa dinawa, wa thepe, wa mmabašete, wa spinach, khabetše. Merogo yotlhe e ke fetsang go bua ka yone e, ke yone e eleng gore e siametse mmele, e tiisa mmele le go thusa go lwantsha malwetsi a a farologaneng.

Go jwala ditlhare tsa go tshwana le tsa diapole kana tsa dipanana ga go na matsapa a a kalokalo, bothata fela ke gore di tsaya nako go tlhoga, gore di tsaya nako go ntsha maungo. O tshwanetse go nna o ntse o di nosetsa, di batla metsi eseng a mantsintsi jalojalo mme gone di batla metsi. Ka fa go na le gore go kgona gore ditlhare tsa teng di fisiwe ke letsatsi le le ntsintsi fa go na le letsatsi le le ntsintsi di swe, di be di sa tlhole di kgona go gola. Ke one matsapa motho a ka itemogelang o ne ao fa a jwala ditlhare tse. O tlame'ile o eme sebaka se se telele pele fa o ka ja maungo a teng.

Fa o batla go jala merogo ya go tshwana le ditamati, o tshwanetse go batla lefelo le eleng gore le lebagane le letsatsi ka gonne ditamati di batla fo go nang le letsatsi teng le fo mmu wa teng e leng gore o itekanetse, o kgona go tshwara metsi le go lesa metsi sentle. Fa o jwala tamati, peo ya teng o e tsenya mo mmung ko teng, fa o fetsa o a e katela, yone e tla e itlhogisa. Fa e ntse e gola, go batla o batle dithobane o kgone go tshegetsa tamati ka e a wa, e a kobega.

Go jwala rooibos, o ka simolola ka go phatlhola peo, kobo e e sireletseditseng peo mme o di inele mo metsing a a bothitho sebaka sa diura di le somepedi, morago o di jwale mo lefelong la peo kwa bokhutlong jwa selemo. Morago ga dikgwedi di le mmalwa o jwale dipeo mo masimong a a baakantsweng ka nako ya dikgwedi tse di tsidifetseng tsa mariga tse di nang le pula, ka tlwaelo e ka nna Phukwi kgotsa Phatwe. Dimela ga di nosetswe gantsi mme di tla bo di siametse thobo ya tsona ya ntlha dikgwedi di le 'some le borobedi morago ga foo.

Monate wa rooibos, go na le melemo e e ka nnang teng ya boitekanelo e e akaretsang go thusa tshilo ya dijo, go tshegetsa boitekanelo jwa pelo le marapo, go ka thusa ka taolo ya sukiri mo mading le go fokotsa boima jwa mmele.

Balemirui ba rooibos ba lebane le dikgwetlho go tswa mo phetogong ya tlelaemete e e lebisang kwa maemong a bosa a a sa bonelwang pele le komelelo e e amang go tshela ga dimela le thobo le go tswa mo go tlhokeng tekatekano le dintlha tsa phitlhelelo ya lefatshe. Go samagana le seno, balemirui ba ka amogela mekgwa e e tswelelang go akaretsa.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho tse di akaretsang phetogo ya tlelaemete e e isang kwa maemong a bosa a a feteletseng, thobo e e sa bonelwang pele, kgatelelo e e oketsegileng ya disenyi go tswa mo maemong a a fetogang.

Maungo a a omisitsweng a a bopilweng sešwa a ka dirisediwa go dira di-sauce-o tsa kana ditlhatswa tsa pie.

Maungo a a jewang thata ke dipanana, magapu, diapole le dinamune. Tsotlhe tse ke ka ntlha ya boleng jwa tsona jwa phepo, go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng le tatso e e lapolosang ya tsona. Tsotlhe tse di dira gore maungo a ratiwe thata.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke bokhabetšhe, spinach-e, aeye, tsotlhe tse ke ka ntlha ya gore di na le dikotla tse dintsi.

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong ya segompieno ka e le motswedi o o mogolo wa maatla le dikotla tsa dijo tsa batho le diphologolo ka mabele a le botlhokwa thata mo dikgaolong tse di omeletseng ka ntlha ya go kgona go emelana le mogote le komelelo.

Fa gotwe wine farming go tewa temo le thobo ya merara kana grapes ka maikaelelo a go dira wine.

Fa o batla go itshimololela tshingwana mo lelapeng, o tlile go tlhoka dilo tsa go tshwana le foroko, o tlile go tlhoka terata go agelela fa o tlileng go lema teng gore dikoko di se ke tsa senya dijalo tsa gago, o tlile go tlhoka metsi go nosetsa, o tlile go tlhoka dijalo, dithotse tsa dijalo tse o batlang go di jwala, o tlile go tlhoka le menontsha kana fertilizers.

Temo ya rooibos e na le seabe mo mefuteng ya ditshedi le tshireletso ya tikologo ka go rotloetsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang jaaka temothuo e eleng gore ga ba dirise menontsha kana dibolai or pesticides le thefosano ya dijwalo tse di somarelang metswedi ya mmu le metsi.

Dijo tsa dithoro tse di botlhokwa tse ke di itseng ke korong le raese, di botlhokwa ka gonne batho ba le bantsi ba ja tsone thata mo lefatsheng. Di na le dikotla tse dintsi ebile di a kgona go nna sebaka se se leele di sa senyege.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jwala rooibos ke gore rooibos e batla lefelo le eleng gore mmu wa teng o itekanetse, e kgona go metsi sentle, e tlhoka fa e leng gore letsatsi le le ntsi teng le fo e leng gore pula e na sentle, fo e leng gore ga e ne e tlhoka metsi.

Rooibos e kgona go thusa ka go thibela bolwetse jwa pelo, bolwetsi jwa sukiri, e kgona gape le go fokotsa mmele, e be gape le di-antioxidant.